Amasiko ahlukahlukene, amanye aye athathe abantu abayise emanzini, kungabe impophoma, noma umfula ohambayo, beyohlambuluka khona ngokomoya noma belulekwe ukuba umuntu athathe amanzi eyogezala ngaphandle kwekhaya, ukuze umoya wakhe uhlanzeke.

Inzuzo yokusebenzisa imithi yesintu ukuba iyakwazi ukukhuculula konke ukungcola okukhona kwawena obungakwazi, ikusize ukuthi uhlale uwumqemane isikhathi eside. Kanti izingozi zokusebenzisa le mithi kuba indlela esuke ikalwe ngayo, isikali. Kuyenzeka ukuba umzimba wakho usuke ungakwazi ukumumatha lesosikali, lokho kuholela ekuthenini ugcine sewugula kakhulu.

Izindawo zokwelapha eziphuthumayo bayakwazi ukufinyelela endaweni yesigameko ngokuphuthuma, futhi uma bethola ukuba khona abalimele kakhulu baye bakhiphe le ndiza enophephelo emhlane ukuba ibaphuthumisa emtholampilo. Nabo-ke laba abasuke behamba nge-ambulensi basuke beziphethe izinsizakusebenza ukuze basize umuntu athole usizo oluphuthumayo ngaleso sikhathi bese eyathathwa ayiswe emtholampilo, sekungcono, sezingcono izinhlungu.

Indima edlalwa ukushayela uphazamisekile kudala izingozi ezingenasidingo emgwaqeni, kanti futhi kuyenzeka behambe ngezimoto okungafanele zibe semgwaqeni. Lokhu kuholela ekuthenini kube nezingozi kugcine sekulimala nabantu abangenacala. Ukushayela-ke ukhathele kuyinto engafanele ngoba uyalala emgwaqeni ugcine sewulimala kwawena mshayeli nabanye abantu abasebenzisa umgwaqo njengawe.

Kubalulekile ukuhlolelwe i-HIV ngoba kwenza lokho ukwazi ukuzigada, uziphephise ezimweni la uzithola ususengcupheni yokuyithola. Kungaba ukocansi noma ukwelekelela labo abasuke belimele. Uyakwazi ukusebenzisa izindlela zokuzivikela kulo leli gciwane.

Amadoda athathwa njengawona mgogodla womphakathi, abantu okuhlezi kulindele ukuba baziphathe kahle ngalo lonke uhlobo. Kufanele-ke abantu balindele zonke lezizinto emadodeni ngoba yibo abalindileke ukuthi bahlezi behamba ngendlela eqondile, hhayi ukuthi begange, bahlukumeze noma badle iy'dakamizwa ngoba lokho kubenza ukuba babe ngabahlukumezi emakhaya uma sebebanjwe yilezi zinto ezingafanele.

Ukushayisana kwezimoto kuyinto engafanele egcina isihohela ekutheni kufe abantu. Le engayenza ngakwazi ukuba ngimise zonke izimoto, eziqhamuka inyakatho zibheke entshonalanga, eziqhamuka entshonalanga zibheke enyakatho. Abantu bathola izifundo ukuthi kumele ungagijimi kakhulu futhi nemoto osuke ohamba ngayo ayibe sesimeni sokuba semgwaqeni ngaso sonke isikhathi.

Ukumelana nemithi kuyinto ebucayi kakhulu ngoba uma ukhetha ukuyiyeka uyashona. Ugcina sewushona kanti futhi uma uyiyeka uholela laba abaseduze kwakho ukuba isifo sigcina sesiphatha bona ngoba kusuke kungasekho lutho esithibayo kuwena egazini lakho nasemzimbeni wakho. Kanti uma uyidla imithi, uyidla ngendlela, uyasinda wena uphinde futhi uphephise nalabo abaseduze kwakho abakunakekelayo.

Izinzuzo zokusebenzisa amakhambi e-herbal forever, yingoba akhuculula konke ukungcola okukhona emzimbeni womuntu. Kanti futhi ayakwazi ukuk'gcina ungumqemane isikhathi eside. Kanti izingozi zakho yilezi, kuyenzeka ukuba lo mkhuhlane osuke uphethe umuntu awudingi yona i-herbal forever, kepha udinga odokotela . Lokho ugcina sewuzimoshele isikhathi ngoba uyadleka emzimbeni kuze kube late.

Izinzuzo zokuhlolela igciwane le-HIV ingoba uyakwazi ukuzigada uma ususitholile i-status sakho, izindlela ozihambayo kanye nabantu obasizayo abalimele, uyakwazi ukugqoka amagilavu ukuthi igazi labo lingakuthinti ezandleni zakho. Kanti uma uya ocansini, uyakwazi ukufaka ijazi lomkhwenyana.

Bobabili laba bantu babalulekile ekutheni basindise impilo yengane. Umelaphi wendabuko naye likhona iqhaza azoyidlala ekusindiseni impilo yengane nasemtholampilo bazolidlala iqhaza elifanele ekusindiseni impilo yengane. Bobabili laba bantu bayelapha kumele sibasebenzise bobabili.

Izingozi zokusingatha umcimbi omkhulu ngesikhathi sokuqhuba kwalesi sifo, yingoba lesi sifo sithelelana kakhulu ngomoya. Uma sikhuluma siyathelelelana, uma sithintana sibambana ngezandla siyathelelana lesi sifo, ingakho kungafanele sibe baningi, sihlanganyele endaweni eyodwa, sibe baningi. Uma sihlanganyele, kumele kube nebanga elingamamitha athize ukuqhelelana kwethu ukuze singeze ukukhuluma ngoba abanye uma bekhuluma kuqhasha ngisho amathe okuyiwona aphethe lesi sifo.